Umphakathi ungayisekela ngokuthi insizwa beyinakekele umndeni wayo ngesikhathi isagcina amasiko futhi uma kukhona amasiko agcinwayo bephume bezobungaza kanye nayo ukuze ibone ukuthi inabantu abayithandayo ukuze nayo futhi izowuthanda umphakathi wangakubo.

Ngingawuqoqa umphakathi ngiwuhlanganise ukuthi sikhuleke ndawonye bese siyabonisana nabo ukuthi singabalekelela kanjani abantu abay'zisulu zalenkinga esibhekene nayo.

Ngahamba ngenza isitayela ekhanda okwakuthiwa ischikho sisafika ngathi uma sengisenzile ngasibona ukuthi asingifaneli engakufunda kulokho ngafunda ukuthi ungenzi into ngoba ubona abanye abantu ibafanela uzozuthi wena uma usuyenzile ayizokufanela. Enza into ezokufonela nefanelene nawe ungathatheli izinto phezulu ngoba ubona abany'abantu.

Izifundo ezibakhona ukuthi umfana kumele aziphathe kanjani emphakathini nokuthi kumele uzihloniphe uma uwumfana uzazi indawo yakho emphakathini. Ungabi wuhlupho ebantwini bakini nabantu basemphakathini ungabi uvanzi wenz'abantu baqoqeke babe nemfundiseko elungile eyisa umphakathi phambili kanye nemindeni yabantu.

Intombazane uma isises'khathini ifikelwa ukuzenyenza nokungazethembi nanoma ngesikhathi isises'khathini sayo sokuqala ibona ngathi kunokugula esuke enayo noma ezize ngathi khona into eshodayo emzimbeni wayo. Umphakathi nomndeni wakuyo ungayilekelela uyisekele ngokuthi uy'fundise ngezinto ezodlula kuzo ukuze izokwazi ukumelana nesimo ezodlula kuso. Beme nayo njalo bey'tshele nezinto ezoyidinga ukuthi ihlale inazo njengomuntu oseqala ukuthomba.

Imishado yesimanjemanje ingenza abantu abasha bebuke amasiko njengento engabalulekile empilweni yabo kanti amasiko nemikhuba yasemandulo ibalulekile ey'mpilweni zethu kumele siy'gcine njengoba okhokho babeyigcina.

Abaholi bokusoka noma bokuthoma babaluleke kakhulu empilweni yami ngoba bangifundisa izinto eziningi kakhulu ngempilo namasiko ami nemvelaphi yami. Ngakho ngiyabathanda futhi ngiyabahlonipha. Ngiyazigqaja ngokufunda izinto kubo labaholi futhi angisoze ngadicilela igama labo phansi, imfundiso yabo yenz'umphakathi wethu uzihloniphe futhi uzithande uzigqaje ngemvelaphi yabo. Ngakho emphakathini wethu wakwaHlongama esigodini sakwaBiyela sibathanda kakhulu abaholi bethu.

Imikhosi eyahlukahlukene eyenziwayo yenzelw'amantombazane ukushintsha ekubeni ngowesifazane kuba umemulo owenziwayo noma intombazane isuke kade isemhlangeni isizokwenzelwa umkhehlo. Umemulo wenziw'abazali ekhaya benzel'ngane yabo. Umkhehlo nokwasemhlangeni kwenziwa umphakathi, umphakathi wonke uyaphuma ubekhona esigcawini kubukwe intombazane isikhuliswa isizosuka esitejini sokuba intombazane iyakowesifazane.

Ngikhumbula ngesikhathi ngenzela umsebenzi wokukhuliswa ekhaya njengendoda. Umsebenzi owenziwa ekhaya ufana nomemulo owenzelwa amantombazane kodwa kuba nomehluko owomfana. Ngazizwa nami sengiziqhenya, ngayibona sengikhulile sengiy'ndoda sengifana namanye amadoda ebese ngizwana nawo awasendaweni sengiyibona nami nginjengabo ngasayiboni njengomuntu osele ngaphandle nomuntu ongasawagcini amasiko agcinwayo umphakathi wangakithi.